Ee, ka nnete ke a dumela, empa ke dumela hape hore motho wa mme le ha apere mose kapa ho hong le ho leng hoo a ka o aparang wa tshwaneleha. Ha feela aparetse mmele wa hae.

Ntho ya pele e ke tla mo botsa yona ke hore na lebitso lena la ka Thabiso ho yena le bolelang. Ka ha ke a dumela hore lebitso leo motswadi a lefang ngwana hae ho sa kgathalatsehe hore ke Thabiso kapa ke mang. O na le lebaka, hobaneng kapa le serero hobaneng a file ngwana hae lebitso leo, ke sona se ke tla mo botsa sona seo, mme ke tla se botsa ka hlompho e kgolo le boikokobetso.

Ka nnete, ha ke dumele hore seo se ne se lokile. Ka ha o thole hore batswadi ba bang ba batlela bana ba bona ba banana bo ntate ba baholo, ba tla ba hlekefetsa. Mme ke dumela hore ho tla tswa ka motho hore e be ka nnete o rata motho ha kae hore a mo nyale. Ha ho hlokahale hore batswadi e be bona ba rerang tsa manyalo a bana ba bona.

Ho tseba mo o tswang. Ho bohlokwa haholo hore le ha o kopana le dintho bophelong, o dule o tseba hore o tswa kae. nna heso re batho ba sa dumeleng ho dintho tse ding ntle le ho Morena Jeso, mme ke a dumela hore sena se bapetse karolo e kgolo ho ya ka moo ke hodisitsweng ka teng le mo ke leng teng bophelong hona jwale. Ho tseba hore o tlameha ho rata batho ho, hlompha le bona. Boikokobetso o ska ba na le boikgomoso. Ke tsona dintho tse ileng tsa nthusa ho fihlela dintho tseo ke di fihletseng e sa le jwale.

E le ka nnete ntse ke tsamaya kapa ntse ke di tsamaya tsona. Dikopano tsena tsa tsa lapeng. Ke dumela hore le ha ke na lelapa la ka moo re dulang teng, nke se ke ka lebala moo ke tswang kapa lelapa la heso.

Mme jwalo ka ha ke ile ka thola mosebetsi ona wa ka wa pele. Ke lakatsa ho etsa teboho e kgolo mme ke lakatsa ho tseba hore ebe na ke dintho di feng tse ke tlamehang ho di etsa kapa tsa moetlo tseo ke tlamehang ho di latela hore ke etse sena.

E le ka nnete, ke ka rata hobane ke a dumela hore batho ba baholo bao phetseng pele ho rona kapa ba entseng dintho pele ho rona tseo rona re di etsang, ba na le bohlale kapa tsela eo baneng ba etsa dintho e ne e ba sebeletsa. Mme ke a dumela hore ho tsamayeng ha mmuso wa rona ho batla maele ana ho batho ba e neng e le bona ba ne ba tshwere mehleng ya kgale. Ho bohlokwa haholo, mme ho tla thusa haholo tsamaisong ya mmuso wa rona.

Ha se ke le boemong bona bo tjena, ke ka batla koloi e tla nkisa mono toropong tsatsi le leng le le mme ke patale tjhelete ka kgwedi, ho hore ke seke ka sokola.

Haholo ke rata setso sa ka haholo ebile ke a se baballa, empa le merabe e meng. Ke e rata haholo ebile ke motlotlo ka yona haholoholo e re nang le yona ka hare ho naha ya rona ya Afrika- Borwa.

Ka ha Palesa a thotse mosebetsi, ntate wa hae o ne a kopa hore a mo etsetse mosebetsi ona wa ho leboha, mosebetsi ona. O tlo tshwarwa ka la leshome le metso e mmedi, kgweding e tlang. E tlabe e le Sontaha, e mme re lakatsa hore batho ba lelapa kapa batho ba tle ba le teng moketjaneng ona. Ba apare aparo mme tsa bona tsa setso ho sa kgathalatsehe hore setso sa bona ke sefeng, empa ba lelapa bona ba apare aparo tsa bona tsa Sesotho tsa lelapa lena. Ke a leboha.

Ke motho ya dumelang hore e le ka nnete kapa ruri. Batho ba baholo ba na le tsebo ka tsa bophelo hobane le bona ba ile ba feta moo . Ke di nka haholo ebile ke di sebedisa haholo dikeletso tsa bona tseo ba mphang tsona.